N'wamapurasi lontshwa ndzi nga n'wi byela leswaku u fanekele ku byala mihandzu, leswi swi nga ta pfuna etiko hinkwaro. Swimilana swo fana na lamula, xiyenge, maapula, na makotapeni. Xikan'we na na swakudya swa le masin'wini swo fana na matamatisi, tinyala, xikan'we na . Leswaku ikhonomi yi ta kota ku va yi kota ku xava eka yena, hikuva i swilo leswi lavekaka laha misaveni.

Van'wamapurasi lavatsongo va nga byeriwa leswaku va fanekele va tirha hi ku tiyimisela hikuva epurasi a hi xilo xo huhwela eka xona, i xilo lexi u fanekeleke u tinyiketela eka xona leswaku ebindzu ri nga wi. N'wamapurasi lontsongo a nga tsundzuxiwa leswaku u fanekele a a hlayisa epurasini ra yena hi vukheta hikuva, dyandza ni timpfula swi nga n'wi onhela. N'wamapurasi lontsongo a nga tivisiwa leswaku u fanekele a tiyimisela, ku va na loko a hlangana na swiyimo swo karhi a tiyisela leswaku bindzu ra yena ri ta ya emahlweni ri nga pfariwi.

Ina, i swa kahle ku va na xirhapa emutini wa wena hikuva, leswi swi ta hlayisa mali ya wena hikuva u va swilo u ri na swona emutini wa wena. U ri na swona, u nga xavi, xa wena i ku xa wena i ku hlayisa u tlhela u swimilana swa wena swi tshama swi tsakile. Loko swi u pfa mi khayela mi dya emakaya.

Ina, ntsengo wa minxavo ya swakudya wu lawuriwa hi xiyimo xa swa vurimi hikuva, vanhu lavo rima hi vona va swi tivaka leswaku ku swi swi teke ku fikela kwihi. Naswona ku va emihandzu kumbe e eswimilana swi dye mali yo karhi hi ku xava manyoro na ku va swi cost-a emali yo karhi. Mali yo yo fana na yo rima, yo xava e ndhawu yo rimela eka yona, xikan'we na swifambo leswi swi fambisiwaka hi swona.

Wu sirhelela hikuva vaakatiko a va ti kumi va tshama va ri le ku xaveni swakudya emadorobeni. Vaakatiko va ti rimela, va ti fuweriwa swifuwo swa vona leswaku loko swakudya swo va swi helerile, va swi kota ku va va tirhisa leswi va nga na swona.

Ina, ndzi vona swi ri swa kahle hikuva vana va xikolo va nga va na ni ku navela ku va va ri van'wamabindzu eka swa mapurasi. Van'wani va nga lava ku ku dyondzela eswavupurasi leswaku i tiko ri ya mahlweni hi swa hi swa van'wamapurasi. Hikuva ku kala ka mapurasi laha misaveni ku ka nga ku nga dyiwi nchumu, ku nga va na ndlala swinene.

Swi khumba hikuva misava yi le ku cinceni, swi khumba swinene hikuva vanhu va va rivala hi vutomi bya khale va ti nyiketela eka vutomi bya masiku lawa. Leswi swi endlaka leswaku vanhu va rivala ndhavuko wa vona, laha va taka hi kona. Va nyanyuriwa hi hi swa masiku lawa ku fana na thekinoloji.

Ku va van'wapurasi va tirha navusiku, swi nga va vangela ku va va va hlangana na vugevenga kumbe va hlangana na swilo leswo biha hikusa navusiku ku swilo swa humelela swo biha, navusiku i nkarhi wo etlela ku va va wisa. Vamapurasi va va va nga sirhelelekanga navusiku hikuva na swigevenga swi nga va kuma, swi va dlaya, ku va swi kuma leswi swi lavaka swona.

Swipfuno swa ku tirhisa bangi ya timbewu ku engetela swifuwo i ku va, tanihileswi ku loko mali yi vekiwile yi nga tirhisiwa eka vumundzuku byo karhi ku va hi hi tatisiwa swifuwo.

Ndlela yo sivela mavabyi eka tihomu, i ku va tihomu ti tshama ti ya edibini, ti xaveriwa ti xaveriwa na ti-vaccine-i leswaku ti ta tshama ti ri kahle. Tihomu ti fanekele ti tshama ti dya kahle, ti va na murisi wo ti risa kahle.

Ku cinca ka maxelo swi khumba hi ndlela leyi, eswakudya swa swa fa swi nga si na kula. Swi fana na swimilana loko ku ri na dyambu ngopfu swa fa, loko ku nga ri na mati. Leswi swi swi swi naswona leswi swi vula leswaku rihanyo ra vaaki ri ta va ri ri ra le hansi hikuva ku kala ka swakudya, a ku na vutomi.

Switirhisiwa swo tshovela emapurasini swi endla ntirho wo olova hikuva swi endla ntirho wo hatlisa, ku va ku kota ku va ku ri na nongonoko wa swakudya wu ya mahlweni hi xihatla. Swakudya swi hatla swi fika eka vanhu eka eka eka tiko hi xihatla, hikuva swakudya hi swona ku kala ka swakudya a ku na vutomi.

Munghana wa mina ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a nga tshami a cheleta mati minkarhi hinkwayo, hikuva swimilana ku va swi kula swi lava na dyambu leswaku swi ta kota ku hatla swi kula. Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a kuma emanyoro lama ma nga ta endla leswaku swimilana swa yena swi ta kota ku hatla swi kula hi leswi a lavisaka xiswona.

Ku va ku nyikiwa matimba ya ikhonomi ya vantima va vurimi Agri-BEE i ku nga va leswaku e government-e yi hoxa mali eka Agri-BEE leswaku va endla mitirho va va thola vanhu vo tala. Leswaku Agri-BEE yi ya emahlweni. Yi ya emahlweni.

Tikhamphani ti langutane na ku va ti thola vanhu, leswaku ti pfula mitirho.

Ndzi nga kambisisa leswaku xana mati ma ma kona ke? Naswona ndzi nga kambisisa leswaku na rona gezi ri kona ke? Ndzi nga tlhela ndzi kambisisa edoroba ku va ri le kule ku fikela kwini? Ndzi nga tlhela ndzi kambisisa leswaku xana vanhu lava tshamaka eka ndhawu liya, i vanhu vo tirha kumbe i vanhu lavo pfumala? Hikuva loko ko fika mina ndzi tirha, va nga ndzi venga.

Ina, ndza swi tsakela ku dya cheese hikuva ya nandzika swinene. Cheese-zi yi na ti-vitamin-i naswona yi tatisa e mafurha lama lavekaka emirini wa mina.

Ndzi nga sirhelela swibyariwa swa mina na swifuwo swa mina hikuva ndzi swi akela ndhawu yo pfaleka. Swimilana ndzi nga swi endlela green house swi vitaniwa green house hi English. Swifuwo swa mina naswona ndzi nga tshamela ku swi xavela swakudya, ndzi nga veketela mali yo xava yo xavela swimilana swifuwo swa mina swakudya hikuva karhi lowu wu ku nga ta va na dyandza, na mabyanyi ma ta kala.

Ina, hikuva thekinoloji yi endla swilo swi olova, naswona yi endla swimilana swi hatla swi kula swinene. Leswaku hi ta kota ku tshovela, hi kota ku dya na mindyangu ya hina.

Ina, ndzi tshama ndzi dya miroho leyi omisiweke. Miroho leyi omisiweke ya nandzika naswona yi aka miri. Yi aka miri ku va emarhambu ya wena ma tiyelela naswona swi endla leswaku miri wa wena wu tshama wu tiyile.

Ina, hikuva tihuku to xavisiwa lomu switolo naswona i ncovela eka vanhu va laha misaveni. Ku va va xava tihuku ku va va va endla exixevo emakaya ka vona.

Mfumo wu nghenelela eka ku va vanhu va fanele va badala e tax ku va va ku va averiwa misava. Naswona ku fanele ndhawu leyi a va averiwaka eka yona yi theriwa swi ti komba leswaku i na i na lunghelo ro va a tirhisa ndhawu liya hi vukheta.

Van'wamapurasi va fanekele ku va va hlayisa titeretere ta vona ku va loko mfumo wu lava ku vona leswaku hi kunene xana va na yona titeretere, va ta kota ku va va na vumbhoni loko se va lava ku sechiwa hi vanhu va le ka va va le ka government.

Mihandzu ya lamula hikuva lamula ra nandzika swinene naswona, i i mihandzu leyi yi nga na ma-vitamin lama lavekaka emirini.

I ku fuwa tihomu hikuva tihomu ti tisa e meleka ti sengiwa meleka yi xavisiwa ti tlhela va ti dlaya, ti endla nyama leyi vanhu va kotaka ku dya. Leswi swi endla leswaku ikhonomi eka timhaka ta swakudya yi va na swakudya swo antswa.

Huku xo sungula wa yi dlaya ivi u tseleka mati loko ma vilile mati u yi chela leswaku tinsiva ti ta olova kusuka ivi u hluva.

Masi ya endla leswaku marhambu ya n'wana ya tiyelela ya tiyelela leswaku a ta va a kula a ri kahle naswona yi tisa ti-vitamin na swin'wana leswi akaka miri wa n'wana.

E-e a hi ntiyiso homu yi fanekele yi tsimbiwa hi ntambu yo oma swinene ivi yi tlhaviwa nhloko yi lova.

I ntirho wa malume hikuva eka ndhavuko wa hina Vatsonga nhlonghe yi khomiwa hi malume ntsena.

Leswaku nyama yi ta kota ku dyeka naswona swi endla leswaku yi ta hatla yi vupfa.

Wu engeta leswaku swimilana kumbe swibyariwa swi hatla swi kula.

Vuyelo bya manyoro ya tikhemikhali ya endla leswaku ku va na mali eka lava va yi xavisaka.

Xiboho lexi ndzi nga ta xi teka i ku ndzi tirhisa manyoro lama endliweke ekaya hikuva i ya ntumbuluko naswona a ndzi xavi.

Ndzi nga titwa ndzi nga ri na nkingha hikuva ndzi ta tirhisa manyoro lawa ya malongo ya tihomu na tihuku.

Ti pfuna hi ku swimilana swi va swi kula kahle swi tsakile naswona swi endla leswaku loko swi kulile swi va swi ri na vuhanyo bya kahle vanhu va nga ta kota ku xava.

Tikhemikhali leti ti na vubihi hi ndlela yo va loko swimilana swi va swi kulile misava yi va yi nga yi tolovele tikhemikhali leswi endla leswaku ni loko u byala swimilana leswin'wana swi lava u faka tikhemikhali naswona tikhemikhali ta durha swinene.

Ndzi nga va lemukisa leswaku va nga tirhisi nkarhi hinkwayo tikhemikhali naswona tikhemikhali ta ta ku ti na khombo a ti laveki hikuva ti ta endla nghozi leyikulu.

Swimilana swa vona a swi nge kuli naswona a swi nge xaviwi hikuva switsotswana swi dya e swimilana leswi endlaka ku va ku ku kala ntshovelo.

Swiphiqo i ku va loko ku ri na switsotswana leswi dyaka swimilana ni ku va ku lava ku antswisiwa ku va ku swimilana swi kula.

Ndzi nga n'wi byela na kuve ndzi n'wi nyika xikombiso eka leswi ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi le ku n'wi byeleni ndzi nga tlhela ndzi n'wi nyika swikombiso ku va a ta kota ku twisisa.

Swi nge khumbi ndhawu hikuva va lo cinca tindlela ta vurimi leti nga onheki nchumu a ti onhi tumbuluko e vaxavi xava swakudya vona va fanekele va xava.

Leswaku e vurimi bya vona byi va na ku saseka exikarhi naswona va fanekelile va swi endla leswaku va faka ti-chemicals leswaku swilo swa vona swi ta va kahle.

Ina hikuva leswi swi endla leswaku e mbuyelo wa mina wu va wu sasekile swinene naswona i swa kahle.

Ndzi nga va byela leswaku va ti endlela ti-chemical ta vona hi ku endla manyoro ni ku fuya e e e swilo leswi nga ta sirhelela e swimilana swa vona.

Va ehleketa leswaku swi ta va pfuna ku va va endla e swimilana swa vona swi kula hi xihatla naswona va ta kota ku hatla va tshovela.

Ndzi nga va hlohlotela ku va nga ti tirhisi ndzi tlhela ndzi va kombisa swikombiso leswaku loko va tirhisa tikhemikhali leti swi ta dlaya swimilana swa hina.

Leswaku va hetisela e tikhemikhali letinene leti ti nga ta hi pfuna ku va ti kulisa swimilana swa hina to kala khombo.

Ku va va hetisela tikhemikhali le ta kahle naswona leti ti endlaka leswaku swimilana swi va kahle.

A ndzi nga dyondzisa leswaku tikhemikhali ti na khombo ti endla leswaku swakudya swi hatla swi bola naswona tin'wani ta tona ta dlaya naswona loko vanhu va lava ku tirhisa tikhemikhali va fanekele va cheka leswaku hi letinene kumbe hi leto ka ti nga ri tinene.

Ndzi nga vula leswaku a ti a hi tinene a ku pepanga naswona khombo nga va ma tele.

Swi khumba leswaku van'wamapurasi a va nge he koti ku va va yisa mapurasi ya vona emahlweni leswi swi ta endla leswaku ni vanhu va helela hi mintirho va lava tirhaka emapurasini.

Ndzi nga ya ebangi ndzi ya lavisisa leswaku mali ya mina yi yi le kwini naswona ku nga va ku ri lava vo tekelana mali swi nga ri nawini xana ke.

Nseketelo wa timali i ku va van'wamapurasi ku va na mali leyi va yi vekaka leyi nga ta pfuna.

Swi va khumba leswaku madoroba a ya ha koti ku vona e mapurasi ya vona hikuva ma va ma ri matsongo.

Ndzi nga va tivisa hi ndlela leyi laha Afrika hi na mapurasi lawa byalaka tidiriva kambe leti ta mina tona ta nyoxa swinene i ta kahle ti kumi hi nhlayo ya le hansi hi ntsengo wa le hansi tanani mi ta xava eka mina.

Ndzi nga byala saladi na matamatisi na tinyala hikuva tamatisi na tinyala hi swona swi lavekaka ngopfu laha vuton'wini bya hina hi byona lebyi byi swekaka swakudya hi xitalo.

tinxaka ta timanga leti ndzi nga ta byala tona i timanga letiya ntolovelo hikuva a ti hlweli ku vupfa naswona ta nandzika.

Ndzi nga ma hlengeletela hi ku hi ku va ndzi ya laha ku nga na ndhawu leyi nga na mati ndzi fika ndzi xava mati ndzi ta kota ku nyika tihomu ta mina kumbe ndzi endla xihlovo.

Leswaku swi ta kota ku tshama swi ri na mati emirini wa swona swi ta kota ku tiya swi ta va na rihanyo le ra kahle.

A ndzi ta hatla a ndzi ya exibedhlele ni ya kuma treatment-e ni nga se sunguna ku hangalasa mavabyi.

Ndzi nga va tivisa leswaku loko va sungula ku senga tihomu va fanekele va ti khoma kahle va ti tlangisa leswaku ti ta kota ku tsaka naswona a ti fanekelanga ti ti biwa ti endliwa swo homboloka ti fane ti khomiwa kahle tanihi vanhu.

Ndzi tshanga ndzi vona loko yi sengiwa homu leyi a yi tsimbiwile exigondweni kutani yi yi khomiwa kahle va yi tshungula ivi va kama e masi ma huma ku nga ri ku twa ku vava.

Hikuva swi ta va swi ndzi nike ntirho wun'wana wo endla leswaku ma-customer ya mina ma tshama ma tsakile ndzi nga tlakusa nhlayo hikuva ndzi ta lava ku nyika na loyi a nga ta va a karhi a ti hluva muholo wa yena ndzi nga n'wi rhobanga.

Mbewu yi kambeliwa switsotswana leswi nga ta dlaya ximilana xa wena kambe loko yi kamberiwile wa swi kota ku va u nga ha yi emahlweni u tirhisa mbewu ya wena.

Vukhale bya crop rotation i ku va vanhu va tirha hi mavoko loko va ri karhi va ri matshan'wini yo tirhisa titeretere ku na vanhu van'wana va ha tirhisa mavoko leswi nga kahle swinene.

Maxelo ya na nsirhelelo wa kahle eka swakudya hikuva nkarhi wun'wana e maxelo hi wona ma endlaka leswaku ximilana xi tsaka nsirhelelo wa wa swakudya i ku va e xihlahla xi kuma e maxelo lamanene yo ringana.

Ndzi vona onge va tirha kahle hikuva ntirho wa le vurimini wa nyoxa swinene wu endla leswaku wu tivekeka naswona.

E-e ndzi vona onge a swi kahle hikuva navusiku ku va na makhamba yo tala lama nga ta ringeta ku yiva leswi swi nga ta endla leswaku va dlayana.

E-e hikuva hi xitalo vatirhi va le mapurasini va toyatoya swinene va kombela ku tatiseriwa wa mali leswi swi vula leswaku emapurasini a ku na mali.

Ndzi nga teka xiboho xa leswaku ndzi fuwa tihomu to tala swinene ku va loko va tirha laha ka mina laha ka mina a ku nge yivi swigevenga ku hloniphekile swinene ndzi thole na ndzi ta va holela hi mali ya kahle.

E-e va hola mali leyintsongo kambe va tirha ntirho wo vava swinene leswi twelisaka na vusiwana.

Ndzi nga kombela ndhawu ya kahle yo etlela eka yona na mati lama baseke na ku pepa na ku hlayiseka eka mina na gezi.

E-e hikuva ku va na timhangu ti tele swinene.

E-e hikuva vanhu lava va taka hi le matikweni man'wani van'wani va vona va nga va swigevenga a nga va tivi u ta kuma leswaku a va na na yona e passport leswi endlaka leswaku loko maphorisa yo tshika ya va kumile laha va nga ta dyoha kona .

E-e hikuva hi n'hweti mali leyi yi va yi ri yitsongo naswona a yi koti ku va yi endla munhu a ti hi yona.

Eya va fanekerile va kuma masiku yo wisa ntirho wo ka u nga wisi a hi wona naswona miri ya vona yi fanekele yi koka moya.

Hi ku vona ka mina vatirhi lava va tshamaka emapurasini vutomi bya vona byi le ka nxungeto hi timhaka to e ndhawu leyi va tshamaka na yona yi nga va na vugevenga nkarhi wun'wana na wun'wana laha swi nga ta endla leswaku va tshama va chuhile swinene.

Hikuva vanhu loko va tirha va tshika loko va vona leswaku ntirho wa kona wu tele naswona muholo wa kona a wu nyawuli.

Swi nga dlaya vana naswona xikotela xi vanga poison leyi nga ta endla leswaku vana va lova kumbe va vabya swinene.